Batjhaki ba hlayang dibakeng tse ding ba tla sebakeng sena na kgwebong mona na re sebetsa ka tse latelang re na le koloi e leng hore ra e sebedisa ho kenella hara motse mme hona le dibaka tse tsebahalang tse leng hore re le isa dibakeng tseo le di bone le natefelwe le dibakeng tseo. Empa seo re se kopang ke hore mang le mang a dule a tshwere bukana ya hae ya boitsebiso tsela e leng hore o ile a patala ka yona o ka fihle sebakeng sena. Seo ke ho thibela batho hore ba be le mofuta o mong wa hore ba kene monana ka ditsela tsa bona tse sa lokang ho etsa dintho tsa bona tse sa lokang. Jwale re kopa bohle ba etse ka ha ba boletswe.

Sesosa ke menahano ya batho dintho tse ding ho na le re le batho ho na le dintho tse leng hore batho ba bang ba bona di sa ba tshwanela. Hape ho hloka tsebo ke e nngwe e bakang hore batho ba sa di tsebe ho hang. Se seng se bakang hore mefuta ena e se e se ate haholo ke ho hloka kapa hona ho hloleha ho sireletsa ho maponesa ditjhabeng hobane ho na le batho ba e leng hore ba nyamela, mme hangata ha ditaba di hlahella ba nyametse ba le ba tsamaya ka di-Uber kapa tsona di-Bolt mme sena se tlisa le letswalo ho batho ba eleng hore ba batla ho di sebedisa hobane jwale ha ba sa tshepa, ka ha batho ba nyamela.

Ha o sebedisa APP ya Bolt o nka mohala wa hao wa thekeng o bula APP ya hao ya Bolt o kenya sebaka se leng hore oho sona le sebaka se leng o ya ho sona. Kamora o kgetha mono no o kenya tjhelete e leng hore wena mopalami o ikemiseditse hore o e patale ho tloha moo o leng teng ho ya moo o yang teng, mme ka mora o etse e tla o bontsha motho e leng hore o tlo lata e tla fana ka number plate le mofuta wa koloi, e leng hore o tla sebakeng seo e leng hore o ho sona mme koloi eno no e tla o isa sebakeng se leng hore o se ke ntse APP-ong ya hao.

Dumela bontate, ke founa tjena na ke tshohile haholo ho na le botsotsi bo qetang ho etsahala ditsotsi di qeta ho ipha uniform o ya bo ntate ba sebetsang ka mono ka hara diterene. Ne ke re ke foune ke tsebise hore le itokise mme hosane le etse bonnete ba hore le sheba mang le mang ya kenang ka hara tshebeletso ya lona. Ho santsane hole tjena na ke santsane ke hatetse ho ya police station ka ha ke bona ekare ke banana ba ngata direthe bontate.

Hei, bontate bona ba di-truck ba kganna ha ba bapale motho o kgona hore a tsamaye ka lebelo le hodimo tseleng e leng hore yena tlamehetse a tsamaye ka lebelo la eighty o fumane e le hore teraka ena na e tsamaya ka lebelo la hundred ho isa hodimo, mme sena na se bontsha ho sa tsotelle le ho sa kgathalle maphelo a bakganni ba bang ba e leng hore ba tsamaya tseleng hobane kotsi e ka hlaha nako efe le efe mme ha re tsebe ditlamorao tsa kamorao ho etsahala kotsi eo ke mang ya tla phela ke mang ya tla lahlehelwa ke bophelo ba hae nako e nngwe? Kannete ha batho ba ba na le nako ya hore ba kganne ka tsela tse leng hore ha di tsotellehe ebile ha di ya lokela hobane ba tla nka maphelo a batho. Nahana trucker e se thutse koloi nyana e nyanyane wa utlwa ke mang a tlo shwa ha ho se ho le jwalo ehlile ha wa loka.

Ha mafura a dikoloi a nyoloha tjhelete e patalwang ditekesing kapa kae le yona tlametse e nyolohe ka ha ha e sa nyolohe. Bontate ba sebetsang di-axing ha ba tlo etsa lekeno le lekaneng hore le bone ba ka phedisang malapa a bona hobane a petrol e nyoloha le maemo seo se bolela hore maemo a bophelo a nyolohile mme re le batho re lokela hore re tsotelle re se tletlebe re patale tjhelete e re lokelang hore re palame re palame mono di-taxi-ng hore le rona re kgone ho re ke re kwale mabaka a rona jwale ha o sa batle ho patala tjhelete eno no o re ho etsahala eng ka lelapa la ntate eo? Ehlile ha se tsela e nepahetseng ya hore re ka sebetsa ka dintho re le batho.